Okokuqala, engingathanda ukwazi ukuthi lokungqubuzana phakathi komakhelwane ababili kuqalwe yini, yini imbangela yayo yenkulumo le abaphethe kabi, bese sesingaxoxa-ke ukuthi ubani yena yini empathe kabi ngamunye ngamunye. Ekugcineni-ke bese kuzoba lula-ke ukuthi umuntu nomuntu sikwazi ukubuya nesixazululo sokuthi umuntu angakwazi ukuziphatha kanjani, njengoba ngiwumholi walana emphakathini ngakwazi ukuthi imithetho yala emphakathini ime kanje. Bese sizokwazi ukuthi thina siyilandele sonke njengabantu balana emphakathini.

Ukhona eyenziwayo uma intombazana yamukwelwa ukuthi loyo muntu wesifazane noma isilungele ukuba umama, kanti-ke leyo mcimbi nemisebenzi eyenziwayo isuke yenzelwa ukuthi akwazi ukuzimela noma mas'eganile. Kanti kweminye kweminye imisebenzi nakwamanye amazwe basuke benze izinto ezihlukile, uthole ukuthi intombazane yona bazoyiganisa ngokwenkani, kanti kwaZulu uthole ukuthi intombazane izobe ikhethiwe.

Imidanso eminingi yesiZulu iveza izinto ezahlukahlukene eminye kungenzeka kuyimidanso eveza inganekwane uma kukhona umuntu oyetha inganekwane, kube khona nomunye owenza inkondlo kube khona umdanso ohambelana noma ohambisana nakho lokho okwenzakala ngaleso sikhathi. Kanti eminye-ke kusuke kudluliswa kuwumdanso mhlawumbe kushadwa, lowo mdanso uhambisane nawo umshado.

Kubalulekile ukuthi makunelunga lomndeni shonile lingcwatshwe ngendlela efanele, kanti ziningi izinto ezenziwayo ngaphambi kokuba ilunga lomndeni lingcwatshwe kuyaye kubukwe ukuthi umuntu ushone kanjani, njalo ubulawe yini. Abanye uma kutholakala ukuthi umuntu uyibulele miningi imisebenzi ezokwenziwa ngaphambi kokuba umngcwabo ube khona, ukuze kuvikelwe lelo fu elimnyama ukuthi lingaphinde lenzeke.

Njengoba kwenziwa umcimbi wokuthomba ngicabanga ukuthi impilo isizoshintsha kakhulu, ngoba manje sengikulungele ukuthi ngingaphuma layikhaya ngikwazi ukuzimela njengomuntu wesifazane. Kanti-ke njengoba sengikhulile ngibona ukuthi kusazokwenzeka nanokuthi ngishadwe ngibe nomuzi, ngibe nawo owami nami umuzi kanti-ke konke lokho ngicabanga ukuthi into enhle kakhulu.

Ngicabanga ukuthi umphakathi ungasiza ukwazi ukulekelela uma kuphekwa noma uma kukhona into eyenzakalayo njengokuthi bakwazi ukuhlanganisela imali, bakwazi ukumlethela ingubo zokugqoka ezintsha. Kanti futhi bakwazi ukulekelela uma kukhona okunye okudingekayo okuzofana nayo imoto yokuthi basuke la abakhona, baye kwenye indawo kanti futhi kubalulekile nokuthi beze bezomeseka kulowo msebenzi asuke ewenza.

Mina ngicabanga ukuthi ukwazisa amasiko ekudleni kuchaza ukuthi abantu bakwazi ukudla ukudla kwendabuko, njalo bakwazi ukuthi badle ukudla okubasiza . Kanti-ke ukwabiwa kwamasiko kona kusuke kuwabantu abadla ukudla abakufunayo ngesikhathi thizeni, ukudla okungekona mhlawumbe okuzobasuthisa, noma abantu basuke bekuhalele.

Ngicabanga ukuthi njengoba engena esikweni elingcwele ngesikhathi somcimbi wakhe wokuthomba, uzizwa ewumuntu ojabule kakhulu ngoba manje esezosuka ebafaneni aye emadodeni. Lokhu kubaluleke kakhulu ngoba kuwusuku oluhle kakhulu kuyena uwumuntu ozizwa ejabulile, njalo leli siko lichaza ukuthi seyinsizwa manje, ezokwazi namanye amadoda.